Xa ndijonga iphasiwedi yeWi-Fi kunomyayi wam endiwusebenzisayo okanye kumnxeba endiwusebenzisayo ndingena kwii-settings ndihle ndiye kwiWi-Fi. Ndingene kwiWi-Fi ndiye kwiindawo ethi phasiwedi. Kuloo ndawo kulapho ndijonga khona okukuba phasiwedi yam ebendiyifakile injani na. Okokuba ndifuna ukufaka enye, ndicofa apho ndithi, reset iphasiwedi. Ndithi ndisakugqiba, xa sendifake leyo endicingayo uba ndiza kuyikhumbula lula, ndandule ukuthi save. Ngokwenjenjalo kungena leyo entsha endiyawuthi ndiyikhumbule ngalo lonke ixesha.

Ye sihlobo sam, awuyazi egqiba kundehlela. Ndithe ndisa ndisenza uphando ngalaa ngalaa msebenzi wasekhaya besiwunikiwe izolo. Qaphela ke mhlobam into yobana ndinikwe imali yoba ndithenge idatha ye-sixty rand apha ekhaya emini. Akuphelanga nemini mhlobo wam, ndithenge u-ten gig. Imini ayikapheli, akukapheli ne-twenty-four hours kodwa mhlobo wam sele iphelile, andikagqibi nolo phando besilunikiwe esikolweni. Andiyazi mhlobam uba ungandicebisa uba ndisebenzise eyiphi i-intanethi okanye eyiphi inethiwekhi enokuhlala ngcono ndikwazi ukwenza umsebenzi wesikolo ndide ndiwugqibe. Khawucebisa mhlobo wam iyadura nantsi idatha.

Okokuqala ndingafowunela loo olo didi lenethiwekhi endiyisebenzisayo, umzekelo MTN, uVodacom, Cell C, nezinye ke ndicele iinkcazelo malunga nento etya idatha ndingekayisebenzisi. Emveni koko ndicele uncedo ngemiqathango nemiyalelo endinokuthi ndiyilandele ukuze ndithintele oko. Emveni koko ndiya kulandela loo miyalelo okanye loo miqathango ze ndiphinde ndithenge enye idatha ndibone okokuba isebenzile na imiyalelo okanye uncedo ebendilucelile kuloo nethiwekhi endiyisebenzisayo endithe ndayifowunela.

Ndiya kumphathi okanye kumncedi wethala leencwadi ze ndiqonde okanye ndibaxelele ngemeko endijongene nayo. Ze ndicele uncedo okokuba ingaba yintoni unobangela kwaye ndingayilungisa njani le meko. Ndandule ke ukulandela apho ndisingiselwe khona okanye ndilandele loo miqathango ekumele ukuba ndiyilandele.

Ndicinga uba ingatshintsha kakhulu, bungatshintsha kakhulu ubomi babantu abanintsi apha eMzantsi Afrika. Zininzi izinto eziye sizisebenzise ezidinga inethiwekhi okanye iWi-Fi ezenza imali, ingenisomali noba incinci. Umzekelo, kooTikTok, ooFacebook kwakunye nezinye izinto ezingenisa imali. Umzekelo, nale imveliso iyanceda ekuzuzeni imali. Abaninzi abayazi, abanalwazi ngayo nezinye abantu abanalwazi ngalo ngoba bengakwazi ukufikelela kwi-intanethi yaye idatha ibiza ixabiso eliphezulu kakhulu.

Ndicinga ukuba iingozi ezinokubakho ekuvumeleni wonke umntu waseMzantsi afikelele kwiWi-Fi yoluntu yasimahla kukufumana iinkcukacha zonke zaloo mntu osebenzisa loo WiiFi yasimahla. Umzekelo yonke into esefowunini yakhe, iinkcukacha zonke ezisefowunini yakhe, loo nto ingachaphazela umntu one-app yaloo bhanka ayisebenzisayo, apho bezawukwazi ukufumana zonke iinkcukacha zakhe ze bakwazi ukuzisebenzisa ekubeni ekukwazini ukuzenzela kwizinto zakhe ngaphandle kwemvume yakhe.

Zingalikhubalo kuphuhliso lwabantu abafuna ingqesho abangoomahlalela ekuhlaleni bakwazi ukufaka izicelo zokusebenza. Ziphinde zincede nabafundi xa bephanda banzi ngokwezifundo abazifundayo, futhi iba ncedise nabo abayenza ibanga leshumi abalungiselela ukuya kwidyunivesithi ze bafake izicelo zabo ngethuba kungekho magingxigingxi, bengakhuphanga mali. Zincede nabo abasezikolweni nakumabanga aphantsi xa besenza uphando ngokwezifundo abazinikiweyo okokuba bayokwenza uphando emakhaya.